Vatirhi vo tala va swavurimi a va na dyondzo ya swa vurimi mara va tiva vurimi hikokwalaho vatswari vakhale kumbe vanhu vakhale a va rhandza swa vurimi hikuva aku sweriwile a ku nga ri na swakudya a va fanele va rima ku kuma swakudya ku fana na manguva lawa, manguva lawa ku na swakudya kambe khale a ku hanyiwa hi swa vurimi hikokwalaho vanhu vo tala vakhale va swa vurimi a va na dyondzo mara va tiva swa vurimi. Khale a ku byariwa ku tlhela ku siriwa mavele hikokwalaho vanhu vo tala va dyondze ka vatswari leswaku vurimi hi byona byi hanyisaka, vurimi hi byona ku dyeriwaka ka byona, vurimi hi byona byi nga ta hanyisa munhu hikokwalaho va tirhi vo tala va swa vurimi va nga ri na dyondzo mara va tiva swa vurimi

E-e, a swi lulamanga ku va va n'wamapurasi va hakela vatirhi va vona miholo ya le hansi hikuva vatirhi eka swiyimo swo tika, vatirha edyambini, va karhi va lava ku wondla miminti ya vona a swi lulamanga va ri karhi va lava ku wondla miminti ya vona va vona leswaku emimitini ya vona swakudya swikona hikokwalaho va famba va lava mintirho leswaku va ta wondla miminti ya vona va tirhaka swiyimo swo tika va lava ku ondla mimiti, a swi lulamanga hakanene hikuva va lava swakudya. Va lava mali eka masiku lawa ku tirha mali swilo swi ghonyile naswona, nhlayo wa swakudya wu ghonyile na wona hikokwalaho mali yi na nkoka eka masiku lawa, e-e a swi lulamanga hakanene, inkomu.

Ntirho wa mfumo eka van'wamapurasi va hlaseloweke hi dyandza i ku nyika swakudya kumbe mati kumbe mpfuno hi swa timali eka varimi lava khumbekeke kumbe va simeka pfhumba ro lunghisiwa mapatu lama onhakeke hi nkarhi wa dyandza kumbe va pfuna hi mati kumbe va tisa swifundza leswi nga ta pfuna hi mati kumbe vabyala swimilani leswi swi nga ta ka swi nga hlaseriwi hi dyandza hikokwalaho ntirho wa mfumo hi wa lowo.

Swi na nkoka swinene ku gwitsirisa tihlampfi hi ku hatlisa endzhaku koti khoma loko u nga ti lavi ku tidya hinkarhi wa lowo swi na nkoka hi ndlela leyi u nga va u khomile tihlampfi leti u nga hlambanya mavoko kumbe u khomile xixin'wani u nga hlambanga mavoko kambe leswi swi pfuna leswaku na hambi u khomile xilo xi nga ni xitsongwatsongwana loko u xi, u vekile tinhlampi teto ta wena exigwitsirisi swi endla leswaku ku hatla kusuka xitsongwatsongwana lexiya kumbe xi hlampfi ya wena yi nga hatli yi bola kumbe ku vila, yi tlhela yi aka mirhi kumbe yi nandzika kumbe nhlampfi ya wena yi cinca.

Van'wamapurasi ni nga va hlohlotela leswaku va va tshika ku tirhisa tikhemikhali, leti nga na khombo eka swimilani leswaku va kota ku kurisa swimilani. Hikokwalaho va fanele ku tirhisa manyoro ya swi swivaleni swa vanhu, hikuva tikhemikhali tin'wani ti nga onha swimilani, swimilani a swi nge he nandzihi, loko ku ri miroho a yi nge he nandziha ku fana na yo tirhiseriwa manyoro ya ntumbuluko. Nakona swimilani a swi nge he aki miri loko va tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo, hikokwalaho vanhu va nga hetelela va lahlekeriwe hi vutomi bya vona kumbe hi vutomi bya varhandziwa va vona.

Mintlhontlho leyi vanhu va nga langutanaka na yona loko va fambisa ntanga wa vaaki. Hi leswaku swimilani swa vona swi ta fa, nakona swimilana leswi tirhiseriwaka manyoro lamanene swi ta hanya kahle, kambe hi nga rivali leswaku ku na dyandza, dyandza ri nga hlasela nkarhi wun'wana na wun'wana nakona va tshama va ti languterile kumbe va tshama va ri na switirhisiwa leswi faneleke leswaku va kota ku hlula dyandza. Kumbe swimilana leswi nga chaveki dyandza, swimilana leswi kondelelaka dyandza kumbe mati lama enelaka leswaku swimilana swa vona swi nga fi.

Mfumo wu fanele wu endla leswaku wu kambela swimilana, before kumbe swi nga se tirhisiwa. Swimilana swi fanele swi byariwa hi nkarhi lowu faneleke, kumbe nkarhi wa swimilana naswona va fanele va kambela ku ri ku tirhisiwe manyoro ma njhani, leswaku swimilani swi kota ku kula, nakona swi nga dlayi vanhu, hikuva swi na khombo swinene swi nga teka vutomi bya vanhu.

Loko no kuma nkarhi wo aka xirhapa lexi nga ehenhla ka lwangu a ndzi ta byala xipinichi, hikuva xipinichi ni nga kota ku xi kumela mati lama eneleke, ni xi kumela manyoro lama faneleke. A ndzi ta swi hlayisa hikuva a xi ta tshama xi ri edyambyini, a ndzi ta xi hlayisa kahle hikuva a ndzi ta xi nyika mati lama eneleke ni tlhela ni xi nyika manyoro lama faneleke, naswona loko xi ri ehenhla a xi koti ku dyiwa hi swifuwo, swo fana na timbuti. Loko xi ri ehenhla ka lwangu a ndzi ta xi hlayisa swinene.

Xivangelo xa leswaku van'wamapurasi va titshega hi tikhemikhali eka vurimi bya manguva lawa hileswaku, van'wamapurasi va masiku lama a va ha landzeleri leswi khale a ku tirhisiwa swona. Va tibyela leswaku vatirhisa swilo swa manguva lawa naswona va tshemba leswaku thekinoloji hi yona yi nga va pfunaka eka minkarhi hinkwayo, a va ha landzeleli leswi khale vakokwana wa kokwana wa hina a va endlisa swona. Naswona swimilana swa vona a swi va swi hlayisekile swinene va nga tirhisanga tikhemikhali, kambe manguva lawa va tshemba leswaku thekinoloji kumbe swilo swi cincile kambe e-e ku tirhisa manguva ya khale a swi bihanga.

Vanhu lava tirhisaka manyoro, va nga endla leswaku loko va endla manyoro ekaya va teka swikhamba swa matandza va swi fayelela va mikisa na misava. Kumbe va nga teka matoto ya huku va mikisa na misava kumbe va chela eka misava leyi va lavaka ku byala ha yona. Kumbe va endla leswaku va lava va ya eswivaleni va ya lava vulongo kumbe quva va chela emisaveni leyi va lavaka ku byala eka yona.

Mintlhontlho leyi vaxisati va nga hlanganaka na yona loko va ri karhi va tirha, va va exikarhi ka vavanuna, vavanuna va tshemba leswaku vavasati a va ringanelangi ku tirha nakona va nga kuma mali ya le hansi ku tlula vavanuna. Nakona vavasati vo tala va karhala ku tirha tiawara to leha, nakona va nga hatla va karhala loko va tirha tiawara to leha. Hikokwalaho va tshemba leswaku vavasati vo tala ha vunyingi bya vona a va fanelangi ku tirha mintirho yo tika.

Ku va hi ri na swidziva swa maribye laha Afrika-Dzonga swi hi kokela vapfhumba va matikomambe, hikuva va matikomambe va rhandza ku ta va ta vona swilo laha Afrika-Dzonga. Swi hi endlela leswaku va matiko pfhumba va ta etikweni ra hina hi vutalo nakona tiko ra hina ri va emepeni. Swi hi pfune pfuna ku kurisa ikhonomi hikuva va matikomambe loko va endzela Afrika-Dzonga va ta hakela leswaku va vona maribye lawa kumbe va vona leswi nga kona eAfrika-Dzonga. Leswi swi ta pfuna leswaku ikhonomi ya hina yi tlakuka swinene.

Switsotswana leswi pfunaka swi endla manyoro na ku endla leswaku swimilana swi kula swo fana na tinyoxi kumbe maphaphatani ya endla leswaku vanhu va nga vi na ti-allergy kambe leswi onhaka kumbe leswi nga ri ki kahle swi fana na masokoti masokoti ma tala ngopfu nakona ma va nga chaka.

Ku hlawula ka wena ka manyoro kumbe ku hlawula ka munhu ka manyoro swi cinca nguva yo byala swimilana swo hambanahambana nakona swi ya hi ku nkarhi wolowo i nkarhi wa ku byala yini hikuva swimilana swin'wana na swin'wana swi na nkarhi wa swona nakona loko u hlawula manyoro u fanele u hlawula leya fambisanaka na swimilana leswi u swi byalaka.

Ntsengo wa ku tlakuka ka tihuku loko ti hluviwile hileswaku hi va na ntirho wo hluva huku wo dlaya huku hi tlhela hi hluva nakona swi lava nkarhi wo tala nakona swi lava na vatirhi hikokwalaho vatirhi hi fane hi va hakela lava nga ta hluva huku va tlhela va yi basisa leswaku loko mi xava huku mi xava huku ya n'wina yi basile.

Va nga swi papalata hi ku swi tumbeta va swi tumbeta hi maphepha loko va karhi va yisa etimakete.

Vadyuhari u nga va dyondzisa ku tirhisa switirhisiwa leswintshwa swa vurimi hi ku va komba eka ti-cellphone masiku lama ku nga na TikTok va nga vona leswaku vurimi kumbe switirhisiwa leswintshwa swa vurimi swi tirhisiwa njhani nakona swi ta pfuna njhani eka swimilana swa vona kumbe eka leswi va nga swi byala.

Magoza lawa ni nga ma tekaka ku lunghisela swibye swo veka swibyariwa leswi tengeke ndzi nga sungula ndzi cheka misava leswaku yi fanerile leswaku ni byalwa swona swimilana swa mina ni langa na swimilani leswi faneleke hi nkarhi wolowo ni endla leswaku swi nga dyiwi hi switsotswana nakona ni chela manyoro ku kwalaho ni byalaka kona ni cheka swimilana nkarhi na nkarhi leswaku swi nga dyiwi hi switsotswana kumbe ni chela murhi wa switsotswana leswaku swi nga hlaseriwi hi switsotswana ni byala na na swimilani leswi faneleke hi wo nkarhi wolowo ni endla leswaku swimilana swi hlayisekile hi mikarhi hinkwayo.

Eya timakete ti ringanerile ematikoxikaya hikokwalaho ematikoxikaya nkarhi wun'wani vanhu vatsongo naswona vanhu vo tala va hlangana eka xitolo xin'we hikokwalaho ni ku ri ti ringanerile eka vanhu lava nga la matikoxikaya.

Loko swi ta eka matsavu ni nga byala xipinichi kumbe lettuce hikuva a yi hlweli ku kula nakona u nga hatla u yi kha ni nga byala matamatisi hikuva a ma hlweli ku kula nakona loko ma kurile u nga tshovela hi nhlayo lowukulu loko swi ta eka mihandzu ni nga byala ti-strawberry a yi lavi ku chekiwa hi minkarhi hinkwayo nakona yi hatla yi kula kumbe ni byala ti-grapes ti-grapes ti dyiwa ngopfu nakona ti nga tirhisiwa ku endla wayini hikokwalaho ni nga xavisa kumbe ni byala mimengo hikuva yi nandzika ngopfu nakona yi laviwa ngopfu hi vanhu vo tala nakona misava ya kona yi nonile.

Ku hlayisa swakudya swi na nkoka swinene swi endla leswaku na switsongwatsongwana swi nga tluleli eka swakudya swo sweleswo nakona vanhu va nga vabyi loko va dya swakudya swo hlayiseka.

Hi ta lawula hi ku landzelela mindzeriso leyi hi nyikiwaka yona loko munhu a vabya u fanele a landzelela mindzeriso ya kona leswaku a ta kota ku hola ni maxelo munhu u fane a landzelela maxelo leswaku ya famba njhani minxavo ya makete i nga yi lawula hi ku landzelela leswi makete wu fambisaka xiswona na leswi rhandi yi nga xiswona.

E-e a swi olovanga na katsongo hikuva ematikoxikaya mati ma kala nakona ematikoxikaya a ku na switirhisiwa leswi eneleke swa swibyariwa swa leswaku va yisa va swi yisa emakete swi khumba profit swinene hikuva emakaya hi laha ku byariwaka kona ngopfu nakona profit yi nge gonyi loko swakudya swin'wana kumbe swibyariwa swin'wana swi nga yisiwanga emakete.

Eya ku titimela ku nga dlaya ti-bacteria hinkwato hikuva nkahelo luwa wo titimela wu endla leswaku loko ku ri na switsongwatsongwani swi vheta swi fa kumbe loko swakudya swi titimerisiwile swi aka miri nakona swi na ti-protein.

Eka matiko man'wana vutumbuluxi bya GMO kumbe Genetically Modified swi endla leswaku ku va na swipimanyeto swipimanyeto leswi swi nga tshikelela vutumbuluxi bya GMO hikuva eka matiko man'wana ku na mpimanyeto kumbe leswi landzeleriwaka.

Vurimi lebyi kongomeke byi nga hunguta ngopfu ku onhiwa ka mbangu hikuva tindhawu hinkwato ku ta va ku rimiwile nakona mbangu wu nge onhaki loko ku rimiwini ku ri na swimilana kumbe swibyalabyariwa swo hambanahambana hi ta kota ku hlayisa mbangu wa hina kahle hikuva loko ku byariwa swilo mbangu wa hina a swi talanga leswaku wu thyaka kumbe ku onhaka.

Agriculture activities yi katsa vantshwa hikuva vantshwa vo tala va tiva swa vurimi nakona va kula va tiva swa vurimi van'wana va swi dyondzela swa vurimi eka masiku lawa swa vurimi va swi dyondzela vantshwa vo tala va nga vuyeriwa va tlhela va tokota hikuva va nga kuma tisetifikheti ta vurimi nakona va yisa vurimi emahlweni nkarhi wun'wana va kuma tisetifikheti to own mapurasi.

E-e ndzi vona leswaku mali leyi i yitsongo hikuva va tirha tiawara to tala va yo yima nakona va tirha mintirho yo tika swinene hikokwalaho mali leyi yi ntsongo.

E-e a va holi mali leyi ringaneleke ntirho lowu va wu endlaka va hola mali yintsanana swi nga tshamisekangi hakanene hikuva va tirha mintirho yo tika nakona va heta minkarhi yo tala va nga vonani na va ndyangu kumbe na va mindyangu ya vona.